munhu i fanele a rhanga a endla swa ti swa vutiolori ku ri loku kari a tlanga a nga tlhavi hi xitlhavo na miri wa yena wu ta vevuka loko a karhi a tlanga naswona leswaku a nga hatli a khoma hi ku karhala.

Hi kunva dyondzisa ku ri va hanya kahle na vanhu van'wanyana naswona va hloniphana, hambi va ri vatsongo va fanele va hloniphana. Hi ndlela va ta kota ku aka vuxaka na vanhu van'wanyana va kota ku hanyisana. Hikuva va ri sunga rigogo ra ha tsakama, hi dyondzisa vana loko va ha ri vatsongo ku ri va ta kula va ri kahle.

Leswaku ku va na tingana swi nge n'wi pfuna hi nchumu. Loko a lava ku va munhu wa ku humelela vuton'wini, nkarhi wun'wanyana u fanele u nga languti leswi nga ta ku tsandzekisa, u languta leswi nga ta ku humelerisa emahlweni.

Yi nga sungula hi ku va hlengeletela mali, hi ku xava e mpahla ya ku tlanga hi yona, na tibolo na tintanghu ta ku tlanga hi yona. Hi va seketela hi tindlela hinkwato leswaku na yona yi kula yi ya emahlweni.

Leswaku ndza va rhandza naswona leswi wa swi endlaka va nga tshiki hi ku he van'wanyana va hi hlohlotela. Hi va na kunavela ku hi rin'wana ra masiku na hina hi nga tlangela e xipano lexikulu xa laha Afrika-Dzonga.

A ndzi ri ni khume wa malembe naswona mina ku tlanga bolo ya milenge ndza swi kota. Na mina ni na kunavela ku hi rin'wana ra masiku ndzi nga tlanga.

Leswaku hambi swo tika njhani va nga tshiki ku tlanga leswi va swi rhandzaka. Hi rin'wani ra masiku ku ta hlangana, swilo swi ta lungha.

A ku nandzika ngopfu, hina van'wanyana a ho sungula na ku ya esitediyamu hi ya vona e swipano leswi hi swi rhandzaka. Loko a vo endzhaku wa tlhelela mina a ndzi ta tlhelela hikuva ku tsakisile ngopfu. Hi rin'wani ra masiku loko swo tlhela swi endleka ndzi nga tsaka ngopfu.

Kuri loko hi ri vanhu hi ri karhi hi hanya emisaveni hi fanele hi rhandzana. Hi nga hlawuli ku ri mani u huma eka tiko ra njhani, a hi veneni xilo xin'we, hi rhandzana, hi va vanhu van'we.

Timavuri ti rhandza ngopfu hi vana va vafana. Mina hi ku vona ka mina ndzi vona ku ri swi va dyondzisa ku ri evuton'wini u fanele u va ni ku ku va ni ntlhotlho eka xilo xo karhi. U nga ri mundzuku ni endla lexi mundzuku ni endla lexi u fanele u veka e tihlo ka xilo xin'we u xi endla u ze u fika makumu.

Eka muganga lowu ndzi tshamaka eka wona, nitwa onge a swi nge olovi ki mhaka ya ku ndhawu ya ku tlangela bolo a hi na yona naswona na bolo na tipala hi hava. Hi hava leswi swi nga ta endla ku ri swi hi tikela ku sungula.

Hikuva vanhu va ta va va ri ni lexi xi nga ta va khipha bizi emugangeni hi ndlela va nge hleketi hi mhaka ya ku famba va yivela vanhu van'wanyana. Sweswo swi ehlisa na mhaka ya vugevenga emugangeni.

A nga tlanga bolo ya mavoko kumbe a hamba a endla swa ti vuolori. Ku nga va ku hamba a pfuka a tsutsuma ka ha ri mpundzu kumbe a tsutsuma na ndzhenga. Hi ndlela leyo a nga tshwa emirini, a hunguta na swakudya swa mafurha ku fana na magwinya. Swi ta n'wi pfuna a hamba a dya mihandzu yo aka miri.

Hi ku tlanga bolo ya milenge na bolo ya mavoko. Hi ndlela va swi kota ku tlanga na vanhu van'wanyana. Va va aka na vuxaka hi ndlela loko va karhi va tlanga.

Swi pfula swi pfula mitirho hikuva loko va lava e tijunifomu leti va tlangaka hi tona vanhu va swi kota ku va rhungela. Hi ndlela leyo va nghenisa mali. Na tibolo leti va tlangaka hi tona na ti ntangu, swa vuyerisa ngopfu loko swi ta eka ikhonomi ya hina.

Mina ndzi vona ku ri ya ku hlambela. Vanhu va ku tala a va yi landzelerisi hi mhaka ya ku haleni hi tshamaka kona endhawu ya ku hlambela ya kala naswona e mati ya hi kalela. Hi yo mhaka vanhu ntlangu lowu va nga wu tekeli enhlokweni.

Ndlopfu a yi wi hi khombo rin'we. Ndzi xi rhandzisa hi mhaka ya ku, xi vula ku ri munhu a nga heli matimba hi khombo rin'we. Munhu i fanele a sukuyima a ti dzhudzha vutomi byi ya emahlweni.

Hikuva u va u karhi u tlanga na vanhu van'wanyana naswona loko karhi mi tlanga, mi aka vuxaka lebyi byi nga ta tiya byi ya emahlweni. Hambi ho hambana, malembe lama taka hi ta va ha ha tivana.

Leswaku loko va hluriwile a hi ku hela matimba, a va yi va ya ti dzudza, va vuya hi matimba man'wanyana na vona hi siku rin'wanyana va ta hlula. Loko vo tshika, swilo swi nga ka swi nga fambi mara loko vo ya emahlweni, va tiyimisela va ta humelela.

Ina yi tekeriwa enhlokweni hikuva ti kona e swipano swa ku tala swa ku tlangela hi vavasati. Hi ndlela mina ndzi vona swi tekeriwa enhlokweni.

Mina ndzi vona swi pfuna, hikuva na chukele ri tshama ri ta tshama ri ehlile. Hikuva loko u nga ti u nga endli swa vutiolori nkarhi wun'wanyana na rona chukele u nga kuma ri khwezile ene leswi swi nga ta ku vangela exiphiqo eka rihanyo ra wena loko ri tshama ri khwezile. Kambe loko u karhi u tiolola na rona ri tshama ri ehlile.

I ku va va dyondzisa swichudeni hi matikhomelo ya rihanyo ra vona, na leswaku va swi tiva ku ri eku endla vutiolori swi na nkoka ngopfu.

Murhangeri hi yena a vonaka leswaku u va lavela e ti-sponsorship, naswona kaputeni hi yena a vonaka leswaku e team ya yena ya endla vutiolori naswona va hlangana masiku hinkwawo na.

Mina ndzi vona va yi tsakela ngopfu naswona va yi rhandza hikuva masiku hinkwawo loko va ri eswipotsweni va va n'wa va karhi va hlalela yona bolo ya milenge.

Ina mina ndzi vona yi pfuna ngopfu hikuva va hlangana na vanhu vo hambana hi minkarhi hinkwayo, naswona leswi swi va endla ku ri vatiyile va nga ti chavi va kota ku vulavula na vanhu van'wanyana.

Mina ndzi tsakela Messi ndzi twa a tlanga kahle naswona minkarhi hinkwawo loko a tlanga e team ya yena ya wina, leswi swi ndzi tsakisaka ngopfu na matikhomelo ya yena u rhandza na vanhu lava n'wi tsakelaka ngopfu.

Mina ndzi vona yi pfuna ngopfu hikuva loko karhi u tlanga mitlangu u hambana na swo biha, u hambana na vugevenga naswona u hambana na ku landzelela mhaka ya swidzidziharisi kasi loko u tlanga bolo wa rivala hinkwaswo.

Mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a endla e mhaka ya vutiolori naswona a languta swakudya leswi a swi dyaka a sungula ku dya swakudya swa ku aka miri hi ndlela leyo na na mafurha emirini wa yena ya ta hungutana.

I ku yimbelela naswona na ku tlanga bolo swa nghenisa mali ngopfu naswona na mhaka ya ku cina mina ndzi vona yi nghenisa mali ngopfu.

Ndzi nga tsalela papila eka vandla ra department of Sport ku ri va nga hi pfuna hi switirhisiwa ku fana na yunifomo na tibolo na tintanghu to tlanga hi tona.

Mina ndzi vona ku ri swilo leswi swi endlaka leswaku hi tshama karhi hi tsundzuka ndhavuko wa hina hi nga rivali lomu hi hi humaka kona naswona hi nga langutele eka swilo swa swi ximanjhemanjhe.

Mina ndzi nga endla leswaku va rhanga va tlanga ndzi ta kota ku khetha lava ndzi vonaka i nge va swi kota, naswona na lava va nga swi koteki ni va hlohlotela ku ri loko vo ya emahlweni va practice-a swi ta hela swi endla swona.

Ina mina ndzi vona swi pfuna loko swi ta eka mhaka ya ku avana, loko hi hlangana ndzi vona hi ri xilo xin'we naswona ndzi vona ku tsakiwa ku tlangiwa ku ciniwa sweswo swi endla ku ku ri hi va vanhu van'we.

Vurhangeri hi byona byi endlaka leswaku xipano xi kota ku tlanga na xipano xin'wanyana, naswona hi byona byi endlaka leswaku xipano xi ri na yunifomu ya vona leyi va tlangaka hi yona na tibolo na tintangu.

Ina swa pfuna hikuva loko va endzela haleni va vona ku cinca ka hina or va vona ndhawu ya hina hindlela yin'wanyana.

Mina ndzi vona ku nga ri maendlelo ya kahle hikuva loko vanhu va dakwile va sungula ku banana, ene ndzi vona swi nga ri kahle hikuva va hela va va va vavisana kasi loko a ku nga nwiwi byala a ku ta tsakisa ngopfu.

Hikuva va dyondzisa vanhu nkoka wa mitlangu ya bolo naswona va va kombisa hi vukahle bya ntlangu wa bolo.

Mina ndzi vona hi ku ya xavisa loko ku ri na mitlangu ya bolo hi ndlela leyo mali yi ta nghena, naswona u famba karhi u xavisela vanhu u nghena hi muti hi muti.

Leswaku na vona hi masiku man'wanyana va ta fana na vatlangi va bolo va ndhuma, loko vo tiyisisa eka mhaka ya vona ya ku tlanga mitlangu ya bolo.

Va fanele ku loko va vona swilo swi hoxekile va zama ku swi lunghisa hikuva swi nga va onhela eka ra mundzuku, eku vulavurisana ndzi vona swi pfuna ngopfu.

Mina ndzi nga va kucetela leswaku hi hamba hi ya ti hungasela hi ku tlanga e bolo ya milenge naswona hi endla swa vutiolori.

Swi endla leswaku hi weekend ya mina ndzi nga borheki ndzi endla lexi ndzi xi rhandzaka swinene kasi swi endla na leswaku e rihanyo ra mina ri tshama ri ri kahle.

I ntlangu wa ncuva lowu a va wu tlanga khale va tlanga va ri hinkwavo eka ndhawu yin'we naswona a va wu tsakela ngopfu.

Mina ndzi heta vo mati three awasi eka swilo swa mina swa ku hungasa naswona ndzi vona wu ri nkarhi wa kahle wa ku va ndzi hungasa ndzi relax-a.

Ina xihoxo xi ta na dyondzo kasi loko u onha i ku dyondza ku ri hi ra mundzuku u nga phindi u endla xilo lexi xi nga ta endla e xi nga ta tisa e switandzhaku eka wena.

Ina mina a ina mina a ndzi ta swi tsakela hikuva hi ra mundzuku swi ta ndzi pfuna hikuva mintirho ya kala kasi a ndzi ta ti sungulela bindzu ra mina ra ku xavisa leswi a swi ta endla leswaku swi ni nghenisela mali.

Swi endla leswaku hi kula hi ri vanhu van'we naswona hi rhandzana hi khomana tanihi vanhu van'we hi nga vi na rivengo eka munhu un'wana na un'wanyana.

Mina ndzi vona wu fana naswona a wu engetelekangi wa ha ri xiswona leswi a wu ri xiswona naswona ndzi vona ku ri swona swi ndzi tsakisaka hi ndlela leyi.

Mina ndzi tsakisiwa hi ku vona tivhidiyo to hambanahambana naswona swi endla leswaku ndzi tshama ndzi tsakile naswona ta hlekisa loko karhi ndzi vona.

Ndzi veka e nkarhi wa ku hungasa ndzi veka na nkarhi wa ku endla swilo swa nkoka swa siku a ndzi endli swilo hi nkarhi wun'we.

Mina ndzi tsakela ku endla swilo swa ku hungasa na ndzinga naswona ntirho wa siku ndzi va ndzi wu endlile kutani ndzi tshama hansi ndzi ti hungasela.

Mina ndzi vona yi ri kahle naswona swi va dyondzisa ku ri va tirha hi ntlawa naswona swi va dyondzisa ku ri va va vanhu van'we naswona va rhandzana.

Mina lexi ndzi lavaka ku xi ringeta eku tlanga e bolo ya milenge naswona ndzi vona yi tsakisa swinene ndzi lava ku ringeta yona.

ndzi nga n'wi hlamusela leswaku loko a tshamela e foni swi nga ha n'wi dlaya matihlo kasi swi kahle leswaku a pfa a endla mitlangu ya ku tiolola leswaku rihanyo ra yena ri ta tshama ri tsakile.

Mina a ndzi ta sungula ntlawa wa xipano xa bolo laha ndzi nga ta hlengeleta vana va hamba va tlanga va tiolola va hungasa kona.

A ndzi ta va dyondzisa hi ndhavuko wa vona naswona va swi tiva leswaku i va mani naswona va huma kwini ku ri va tiva lomu va humaka kona.

Yi endla leswaku vanhu va fambela kule na ku endla mhaka ya vugevenga leswi swi endlaka leswaku va tshama va ri busy va ti nyiketela eka mhaka ya vona ya mitlangu.

Ndzi n'wi vona hi ku yima yimeke a seketela e xipano xa yena leswaku xi ta kota ku wina xi ta kota ku hlula xi kuma masagwati.

Hi ku endla mitlangu leyi yi nga ta ndzi hlanganisa na vanhu van'wanyana leyi hi nga ta yi tlanga tanihi ntlawa wa vanhu leswi swi ta endla leswaku hi va na vuxaka na vanhu van'wanyana.

Leswaku loko karhi hi hanya hi dyondza ku hanya na vanhu kasi loko karhi hi tlanga na vanhu va karhi va swi kota ku aka vuxaka na vona.

Mina ndzi nga hlawula ku tlulatlula ndzi vona ku ri swona swi nga olova naswona ndzi vona ku ri swona swi tsakisaka.

Mina ndzi vona ingi u nga ha robiwa loko u tlanga eka inthanete na vanhu lava u nga va tiveki kasi ndzi vona swi fanerile leswaku hi fambela kule na mitlangu ya le ka inthanete.

A ndzi a ndzi ta pfula xipano xa mina xa bolo ya mavoko laha vanhu va nga ta tlanga kona mina ndzi ri mu rhangeriwa xipano xa kona.